U iswa ha vharwa murunduni kha nṋe sa mudzulapo zwi amba uri vhadzulapo vha tshe vho fara sialala ḽavho.

Musalauno ndi vhona ungari ndi khwiṋe vhathu vhone vhaṋe vha to ḓi ṱoḓela mbingano nga vhone vhaṋe.

Ndi vhona uri ahuna zwine zwaḓo itea zwi nga ḓi to tshuwisa vhathu vhane a vha thuya murunduni vha vho shavha uya murunduni tshifhinga tshiḓaho kana tshifhinga tshavho tshi tshi swika.

Vhundeme ha u alusa vhana vha vhatukana kha vho-mme zwi ita uri vhana vha vhatukana vha hu aluwe vha tshi zwiḓivha zwauri hu na vhahulwane vhane vha tikedza vho miyavho, zwa fhedza hafhu zwi tshi kho ita uri vhana avho vha vhatukana vha hule vha tshi ṱhonifha na u hulisa miyavho zwa dovha hafhu zwa ita uri vhana vho vha vhatukana vha sa nyage u ḓi dzhenisa kha vha ofhe u ḓi dzhenisa kha mafhungo a zwikambi na zwidzidzivhadzi.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona u nga ri ku ambarele kwa muthu ku na zwine zwa amba zwone.

Nṋe ndi vhona u nga ri fhethu hune murundu ya vha yo ima hone hu vha hu songo tsireledzea, ndi ngauri ri ya fhedza hafhu ri khou pfa zwiṱori zwa uri hu na vhana vhangana ngana vhane vho ri siya musi vho yafho murundu.

Vhuṱambo hu no itiwa musi hu tshi khou pembelelwa uri ṅwana wa musidzana o aluwa vhu vhidziwa upfhi khomba kana ṅwana wa musidzana u isiwa dzikhombani.

Nḓila yo ḓoweleaho ine muthu wa munna a tea u ambara nga yo ḓuvha na ḓuvha muthu wa munna u tea uri a ambare marukhu a ne a vhori ndi malapfu na zwienda na dzi hembe.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga na malungu a siyalala ndi ya uri ri a ṱavhanya u zwi vhona uri havha vhathu vha nga ḓivha vho maine.

Zwina ndeme vhukuma u pfumbudza miraḓo miṱuku na i ḓaho ndeme ya u kona u bika zwiḽiwa zwa siyalala nga uri ri na maḓuvha o pembelela siyalala na vhone vhaṋe vha fhedza vha tshi ḓivha vhubvo havho.

Nyimbo nnzhi dzo no lidziwa minyanyani dzine dzo ḓoweleaho ndi nyimbo dza makhadzi ane makhadzi u avha a kho ri gudisa mafhungo a vhutshilo u avha a kho amba nga mafhungo a vhutshilo kana u avha a tshi khou amba nga minyanya yeyo ine ravha khayo.

Nṋe zwiḽiwa zwine nda funesa zwone zwine zwa vha uri ndi zwa sialala ndi zwiḽiwa zwingaho tshidzimba na thophi tshidzimba ndi tshi funela uri tshi vha tshi na nḓuhu, mavhele na dzi phonḓa.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri ku ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a ḓiṱalusa nḓila ine aḓi fara ngayo.

Nṋe zwiḽiwa zwa sialala zwine nda kona u zwi bika ndi zwiḽiwa zwine zwa vhori zwi vhidzwa upfhi tshidzimba, tshidzimba ndi a kona u tshi bika nga maanḓa.

Dzina ḽa mulamuleli ndi tshi humbulela ndi pfha ungari ḽivha ḽi kho amba u lamulela sa nne muthu ḽi vha ḽi tshi kho ndamulela kha zwithu zwinzhi zwine zwa ngavha zwi kho itea shangoni kana zwi tshi khou itea na kha nṋe muthu.

Vhafumakadzi vha nga ri vha tshi khou ya munyanyani vhafumakadzi vha vha tshirema vha nga ambara magwana mikhasi kana miṅwenda.

Muhumbuloni wanga hu ḓa uri hu tshi ambiwa nga vhuswa ha vhutete hu vha hu tshi kho ambiwa nga vhuswa ha mutuku wa mavhele nga vhuswa vhusekene.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwo leluwa uri vhathu vha ma vha nga malana nga sialala ḽo fhambananaho.

Dzi tshaka dza mivhundu ine ya imiswa kana mula ndi zwi ḓivha nga uri zwi vhidzwa upfhi hogo kana mula kha tshaka dza vhavenḓa na tshaka dza maxhosa.

Ndi miṅwaha ine yavha uri i fhasi ha fumi musi ṅwana wa musidzana a sathu ya dombani nga uri arali ya vha arali ya vha miṅwaha ya ṅwana ya vha i fhasi ha fumi zwi amba uri ṅwana hoyo ha thu vhona kana ha thu thoma u ṱambuluwa.

Ndi vhona ungari ndi zwikili zwo ṱhonifha vhabebi kufarele kwa vhanna musi vhono dzhena kha mbingano, dovha hafhu nda vhona uri zwikili zwine vha zwi guda vhana vha vhasidzana musi vha madombani ndi u ṱhonifha muthu muṅwe na muṅwe zwi sina ndavha uri ndi muhulwane khavho kana ndi muṱuku khavho naa.

Ndi zwiḽiwa zwingaho zwidzimba, mirirambo na dzi thophi.

Zwi sumbedza mvelelo ya ṱhuṱhuwedzo ya shango ḽoṱhe.

Ee, nṋe ndo no vhuya nda lugisela zwiḽiwa kha tshitshavha na kha muṱa.

Fesheni ya vhafumakadzi yo shanduka kha minwaha ya fumi yo fhiraho kha tshitshavha tsha havho ngauri vhafumakadzi vha vha vha vha tshi ambaresa dzi sialala, vhafumakadzi vho vha vha sa nyagi u dzula vho sia mivhili yavho nnḓa mara vhafumakadzi vha zwino avha zwi shoneḽi uri vha dzule vho sia mivhili yavho nnḓa.

Nṋe ndi vhona u nga ri vha nga bvisa hezwi zwa uri vha ambare na mashira kana vha ambare zwiambaro zwa makhuwa nga ḓuvha ḽa vhuvhili, ndi soko pfha ungari zwi vha zwi khou wela kha u tambisa tshelede hu nori vho no ita zwa u zwa vhuṱambo ha tshivenḓa.

U ṱanganedza vhaeni zwi sumbedza uri vhaeni ri vha ṋea zwiḽiwa zwine zwa vhouri zwo ḓala, nahone ndi zwinzhi nahone zwiḽiwa zwine vhathu vha nga si litshe u zwi ḽa.

Ndi mushumo wa musi vhathu vha tshi khou bva dombani kana vhasidzana vha tshi khou bva dombani.

Nṋe ndi vhona u nga ri masiandoitwa ane anga itea musi munna o sia mufumakadzi na vhana hayani a yo shuma tshikhuwani ndi a uri, anga vhuya a wana mufumakadzi wawe ono ḓi wanela muṅwe muthu kana honoyo munna ari a tshi swika phanḓa haningei makhuwani a ḓi wanela muṅwe muthu wo tshila naye havha hu kwasheye ha muḓi wawe na vhana zwa venḓa.

Nṋe ndi vhona ungari kutshilele kwori vhathu vha vhanna vha sie vhafumakadzi vha vho na vhana mahayani vha yo ṱunḓela miḓi yavho tshikhuwani ndi vhona zwi songo tea ngauri, muḓi u a ḓi to kwasheya hu tshi khou pfi munna oyo u shuma makhuwani a swika tshikhuwani a swika a ḓi wanela muṅwe mufarisi a vho tshila naye avha a si tsha ṱhogomela musadzi wawe na vhana vhavenḓa.

Nṋe ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a ite occupational health and safety ngauri safety fhethu hunzhi a huna uri vhathu vha shume hu sina dzi safety officer, nahone ndi nga dovha hafhu nda mu ṱuṱuwedza uri a ite supply chain and operation management ngauri fhethu hunzhi kana ndi muvhusoni kana ndi zwibadela kana ndi mapholisani, huvha hu tshi kho ṱoḓea vhathu vhane vha ngavha dzi operator kana dzi supply co-ordinator.

Ndi nga gudisa mudzula tsini wanga uri ri tshi lumelisa nga matsheloni ri ri ndi matsheloni, nga masiari ra ri ndi masiari, nga madekwana ra ri ndi madekwana.

Maipfhi a luisimane ane vhathu vha funesa u a shumisa musi vhathu vha tshi khou amba tshivenda ndi maipfhi ane anga so, and, i think.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nṋe nda zwi funesa tshifhinga tshoṱhe ndi zwiḽiwa zwine zwa vhidziwa upfi tshidzimba, tshidzimba nne ndi a tshi funesa ngori tshivha tsho ṱangana dzi phonḓa na dzi nḓuhu nahone tshi a ḓifha.

Ndi ya musi vhathu vha ha munna vha tshiya ha mufumakadzi vha tshi yo ḓi dzi ḓivhadza nahone vho fara zwiṱukuṱuku.

Nṋe ndi nga vhudza khonani dzanga uri khonani dzanga ndi kho humbela uri ni ḓe ni ḓe ni yo mbona ndi tshi kho imba kha khwairi. Nahone ndi zwithu zwine zwi ḓo vha zwi khou takadza ri ḓo kona u vha ri khou ita na vhuṱama na vhaṅwe vhathu ri ḓo kona u vha ri kho vhona na vhathu vhane a vha ḓivhi.

Zwiḽiwa zwa tshivenḓa ndi nga bika tshidzimba nahone tshidzimba ndi thoma ngo u vhea mavhele nda bika mavhele nda vha ndi tshi tshi shela na dzi nḓuhu na dzi phonḓa u bva hafho nda vha ndi khou nyongelela nga dzi nḓuhu u swikela tshidzimba tshanga tshi tshi vhibva nda shela na muṋo.

Ee, vhafumakadzi vha na zwiambaro zwinzhi zwine vha nga zwi khetha u fhira vhathu vha vhanna musi zwi tshi ḓa kha fesheni.

Ndi mivhala i ngaho mivhala ya lutombo, mivhala mitshena.

Zwiambaro zwa sialala zwi fhiriselwa kana u vhulungwa muṱani wa hashu uri ngauri kana ra to ṋea muthu a ne zwa mu eḓana hu u itela uri zwi vhe zwo vhulungeya.

Zwiḽiwa zwa sialala zwi anzela u bikiwa mahayani kana vhuponi hashu nga maanḓa zwiḽiwa zwingaho thophi, thophi vha shumisa mafhuri u u zwi bika vha ita vha bika mafhuri u swikela a tshi to vhibva kwaṱa, vha kona u wa nyongelela sa musi vha tshi nga vha khou bika vhuswa.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa munyanyani kha vhupo ha hashu ndi zwiambaro zwingaho miṅwenda, magwana na dzi rokho dzine vhathu vha vha vho to ḓi rungisela dzone.

Nṋe ndi vhona ungari vhaswa vha musalauno a vha ambari zwiambaro zwine zwo fanelaho nahone zwi ṱhonifheaho. Ngauri u a wana vhaswa tshiṅwe tshifhinga vho ambara zwiambaro zwine vha vha vho to sala vha fhedzi, lune zwinga fhedza zwi kho vha vhangela khombo na kha vhathu vhane vha khou tshimbila tsini navho kana vhathu vhane vha nga ṱangana navho hanefha dzi badani.

Zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara vha vhonala vha na tshirunzi na u ṱhonifhea. Ndi zwiambaro zwine azwi iti zwikhoṱho marukhu ane a dzula kha dzi khundu not kha maraho, futhi vha dovha hafhu vha ambara zwiamba zwine zwa vha uri ndi zwiambaro zwa fomaḽa.

Vhafumakadzi kale vho vha vha tshi ambara zwiambaro zwavhuḓi nahone zwiambaro zwi ṱhonifheaho, zwiambaro zwine a zwi siyi mivhili. Mara zwi tshiya zwi tshiya na tshifhinga tsha zwino vhafumakadzi vha zwino vha funesa u ambara zwiambaro zwine zwa sia sia muvhili nnḓa. Zwa fhedza hafhu zwi tshi kho vhaisa kha khombo ya uri vha nga ri vho ambara zwiambaro zwo sia muvhili nnḓa vha wana kha musi vha khou tshipiwa mikulo hanefho hune vha nga vha vha kho tshimbila hone hune khamusi nga tshetsho tshifhinga a hu ngo tsireledzea.

Arali vhana vho lovheliwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku nne ndi pfesesa ungari vhathu vhane vha tea uri vha dzhie vha vhaṱhogomele ndi vhathu vhane vha vha vha lushaka. Ndi khou ralo ngauri ndi vhonesa vhathu vhanzhi vhane vho lovheliwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku vha tshi dzhiiwa nga vhathu vha lushaka vha dzula navho vha vha alusa.

Itele o ḓoweleaho ane a itea musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe ndia uri, u tea u vha o ambara zwiambaro zwitsu a tshi khou lila na mufarisi wawe o mu siaho, nahone u teyo u vha na vhu ila ila, u tea u fhedza na tshifhinga uri a wane muṅwe muthu hu itela uri u vha a kha ḓi lila muthu wawe o mu siaho, kana mufarisi wawe o mu siaho.

Nṋe ndi vhona ungari mufumakadzi o lovheliwaho nga munna vhathu vha nga mu tikedza uri asa humbulese munna wawe ngauri vha dzula vha naye, vha dzula vha tshi khou sea naye nahone vha dzula vha tshi kho mu khuthadza uri hezwi zwithu a si vhufhelo ha shango. Fhethu hunzhi vhathu vhanzhi vha khou ṱangana nazwo, nahone vha fhedza hafhu vha mu isa na dzi khantseling uri a kone u khantseliwa uri a songo ṱwa a khou humbulesa nga munna wawe o mu siaho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari zwithu zwine mufumakadzi o lovhelwaho nga munna ha ngo tea u zwi ita. Ndi uri a dovhe a wane hafhu muṅwe muthu zwezwo munna wawe a tshi khou bva u ri siya, ngauri ndi a pfa hutshipfi zwi a vha na masiandoitwa nga maanḓa kha lushaka lwa vho riṋe lwa tshivenḓa ndi pfa hutshipfi hu vha na masiandoitwa.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri hu na tshifhinga tshikene tshine mufumakadzi o lovheliwaho nga munna u tea uri a tshi dzule a sathu thoma u funana na muṅwe muthu wa munna. Ngauri culture ya vhoriṋe kana ri nga ḓi tori tshivenḓa tsha vhoriṋe tshi amba uri zwi tea uri zwi vhe ngo ralo, nahone u tea uri a kiḽiniwe u tea uri a iteliwe mushumo hu itela uri zwithu zwawe zwi kone u tshimbila zwavhuḓi kha heyo mbingano ine anga vha akhou nyaga u dzhena khayo, kana u funana na muṅwe muthu ane a khou ṱoḓa u funana naye.

Nṋe ndi vhona ungari mufumakadzi o lovheliwa nga munna u tea uri a ambare zwiambaro zwine zwa vha uri ndi zwiambaro zwitswu, hu u itela u sumbedza uri na vhathu vha zwi vhone uri oyu muthu u kha ḓi lila nahone o lovheliwa nga munna.

Nṋe vhurereli vhune ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi konane naho ndi vhurereli ha tshikriste ha tshikristieni, ngauri ndi pfa uri kha tshikristieni a huna zwithu zwinzhi zwine vhathu kana a hu tou vha vhona milayo minzhi minzhi ine ya vha i tshi kho amba sa milayo yashu khamusi ya vhurereli ha tshivenḓa. Hune khamusi vha nga wana uri hu na u ilelwa ha zwithu zwinzhi zwinzhi, so nṋe ndi soko pfesesa uri hovhu ha tshikriste hu vha hu khwine ngauri ndi u to rabela wa vhudza mudzimu zwiṅwe na zwiṅwe a zwi ṱoḓi uri u gidime gidime u tshiya kana ha vhomaine kana dziṅangani.

Mishumo ine nda vhona uri i tea u itiwa nga vhana miṱani, ndi mishumo i ngaho uri vhana vha tea uri vha gude u kiḽina vhana vha tea uri vha gude u ṱanzwa na dzi phuleithi.

Hai nṋe ndi vhona ungari a hu tovha vho na mushumo une hapfi wo fanela u itiwa nga vhafumakadzi fhedzi miṱani. Ndi khou ralo ngauri kha tshifhinga tsha zwino roṱhe ri a kona u ita zwiṅwe na zwiṅwe zwine vhathu vha vhafumakadzi vha ita zwone, arali hu tshi kho ambiwa nga ha u bika na vhanna hano maḓuvha vha ya kona u bika, vhanna vha ya kona u kiḽina vha ya kona na u ṱanzwa dzi phuleithi, so u ya nga u ralo ndi soko pfa ungari a hu tovha hu na mishumo ine ha ngapfi yo fanela u itiwa nga vhafumakadzi miṱani.